Di ama batlhokatiro ka tsela e e sa siamang.

Ke rekile data ya masome a ma ronongwe mme ke sebedisitse kgwedi ka go fela. Motho fa a reka data o tshwanetse go lebelela fela ke ya sebaka se se kanang, mme e go fitlha ka yone nako eo na.

Ke data ya di-gig di le hundred thousand, mme ke tla rata go fumana mo matsatsing a go simolola.

E ka fetola tsela e re dirisang tshedimosetso ya mogala ka tsela e e siameng ka gonne e tlo re 'irela gore.

Ke ne ke tla mo bolelela gore a bale di-terms and conditions tsa go kenya airtime mme a lebelele gore o reka ka network-e e feng.

Ke ka re fa ke sa sebedise founu ka e tima data ya me gore e seke ya jega.

Ke fa o ka reka data straight, gore o seke wa fetola mowa o a dira data.

Ke ne ke mo tshumela se se bidiwang hosport gore le ena ke mo share-ela data.

Di tla ba ama ka tsela e e sa siamang fa di ya kwa godimo ka gonne ba tlo palelwa ke go reka data.

Nnyaa, ga ya siama ka gonne bana ba kgone go kopisa. Mme ba kgona go kopa di-answer mo mogaleng wa letheka.

E dira gore bana ba pass-e ba sa tsebe dikarabo ka gonne e ba fa dikarabo.

Edira dilo meroba ka gonne o kgona go bua le batho ba kwa kgakala, le le kgole le kgole ka mogala wa letheka. Mme o kgona go ba bona le ka video call.

Ka gonne botlhale jwa maitirelo bo dira ke batho mme batho ba kgone go gafola ka mokgwa o diring botlhale ka gona.

E ba amile ka tsela e siameng ka gonne gone go ba thusa gore ba phele ka nako ya COVID-19. Batho ba ne ba phela ka botlhale jwa maitirelo ba e neng e ba tshwere.

Chatbot o kgona go bua le yona sentle mme e na le maikutlo, ga e na maikutlo. Empa bathusi ba mo inthaneteng bona o kgona go bua le bona, ba na le maikutlo, ba kgona go naganela.

Ke gonne ba tshaba gore ba tla ba too comfortable ka tsona mme ba seka ba dirisa botlhale jwa bone.

Ke mogala wa letheka le computer-a ka gonne di dira gore re kgone go bua le batho ba ba leng kgakala ka bo gaufi mme ka bonako.

E tlo dira gore batho ba tswafe be metlapa mme e tlo dira dilo moraba ka gonne batho ba ka se tlhole ba ya kwa mabenkeleng. Ba tlo roma di-Chat GPT, di-robot-o le dilo tse so. Mme bangwe ba tlo felela mesebetsi ka gonne ba tlo hire-a di-robot-o.

Ke di-robot-o ka gonne di botlhale ele tota, mme di kgona go dira mesebetsi ya batho.

Ka tlhokomelo ya boitekanelo batho ba ka se tlhole ba ya kwa le kwa mme ba ke roma di-robot-o. Mme mo thutong e tlo dira barutwana ba seke ba bala mme e ba direle mesebetsi ya bona ya mmereko.

E tlo tsela batho ba le bantsi mesebetsi ka gonne tle be ba simolola go hire-a di-robot-o, mme di-robot-o ga di patelwe.

Ke go dira gore re palelwe ke go kwala le go bua ka gonne tla be re tlwaetse go dirisa bo-Siri.

E tlo dira gore re palelwe ke go kwala le go bua ka gonne tle be re tlwaetse go dirisa bo-Siri.

E dira ba thusa e le tota ka gonne e kgona go ba direla dilo. Mme e kgona go ba tseya ba difofu, e ba tseye kwa ba nyakang, e ba ise kwa ba tlhokang mme e sa ba thuse ka dikoloi ba bolokegile.

Di ka dira sentle ka gonne di dira gore re kgone go bua ka network-e e e sianang e le tota.

E ka dira gore o kgone go ithuta ka mogala wa letheka mme o le kwa kgakala.

E dira gore batho ba kgone go ba le network-e le fa ba le ko metseng ya kwa gae, kwa magaeng, kwa metseng ya kwa segae-gae, segologolotala.

Ke Chrome-o, Google ka gonne o kgona go search-a dilo tseo, mme o ithute ka tsona o le kwa fa gae.

E tla dira gore ba kgone go ithuta ba le kgakala, ba le kwa magaeng. Ba sebedisa mogala wa letheka kgotsa khomphutare.

Inthanete dira dilo meroba for rena gore re kgone go lebelela dilo le fa re se kwa magaeng a rona. Re sebedisa difounu, khomputere go tshwana le di-Netflix le di-Showmax.

Di dira batho ba ba senang tiro, di dira gore ba seke ba kgona go fitlhela data e ba e tlhokang.

Thekenoloji e gola ka gonne batho ba tla ka ditsela di le dintsi matsatsi ka matsatsi gore ba ka dira mesebetsi ya bona. Mme ba dirisa thekenoloji. Botlhale jwa maitirelo le thekenoloji ke dilo tse di dirilweng batho.